Mo lelapeng la me dilo tse di bolokilweng thata tse di ratiwang thata ke dinawa tse di leng mo di-tin-ing le nama e omisitsweng, segwapa jaaka biltong. Dinawa ke di rata ka gonne di bonolo go di apaya di kgona go tshela lobaka lo lo leele mo setlhareng, mme gape di nonotsha bogolo jang mo malatsing a mariga kgotsa fa go le thata go fitlha dijo tse di-fresh-e. Biltong yona e ratiwa ke bontsi mo lelapeng ka gonne e bonolo go e ja, e na le tatso e e kgatlhang, mme gape e bolokega nako e telele. Go nna le dijo tse di ntseng jalo mo ntlung go re thusa go rulaganya dijo sentle fa maemo a sa siama kgotsa go na le baeng ba ba sa lebelelwang.

Maungo a tlhagang ka metsing jaaka diperekisi, diapole go le dimonamone ke tse dingwe tsa maungo a a tlwaelegileng a tsenngwang mo di-tin-ing. Fa a bolokwa ka tsela e e siameng a ka nna botswerere ka malatsi a le mantsi. Le fa go ntse jalo tatso ya one le sebopego ga di tshwane le fa o a kgetlha ko setlhareng, a nna bonolo mo mmeleng ka gongwe a bewa mo metsing a botswerere kana a le lesweu. Mme ka nako nngwe a tlhoka tatso e e nonofileng ya tlhago, le fa go ntse jalo a ntse a le molemo mo di reseping tse di tlhokang go aparwa jaaka di-pie le di-jam-e.

Tiriso ya dikhuti tsa metsi e ka thusa thata mo temo ka go fokotsa tshenyo ya metsi, ka go dirisa dikhuti tse di tshwanetseng jaaka drip irrigation e metsi a isiwa ka tlhamalalo mo medingwana ya dimela. Mme a seka a sengwe ka ke phefo kgotsa go elela, seno se thusa balemirui go dirisa metsi a leng teng ka kelotlhoko. Go tokafatsa seno mmuso o ka tsenya letseno la thuto mo balemiruing mabapi le mekgwa ya nosetso e e bolokang metsi a ba naya ditlhare tse di tshwanetseng, gape go ka dira dipharologanyo mo ditirisong, mo ditekising go ya ka sepe sa temo ditikologo. Ka tsela eno re ka fokotsa kgatelelo mo metsing le go ipakanyetsa phetogo ya tlelaemete.

Molemirui yo rutegileng o bonala ka tsela e a dirang ka yona ka kitso, o itse mekgwa ya temo e ntšha o dirisa thekenoloji mme o itse ka fa a ka tlhokomelang ka tlhokomelang tikologo ka teng, o kgona go bala le go kwala a kgona go bala kgotsa go tlhaloganya ditaelo tsa diritibatsi. Yo sa rutegang ene o itekanetse fela ka kitso ya setso, mme o palelwa ke go ikamogela diphetogo tse dintšha mo temothung. Bokgoni jo bo tlhokegang go fitlhelela ditšhono tse di botoka ke jaaka kitso ya computer-a, puisano e ntle, go kgona go bala le go kwala le go itse ka fa mmaraka o dirang ka teng. Seno se thusa molemirui go ikemela le go tswelela pele mo temong.

Ke rata go itse gore batho ba bogologolo ba ne ba itse jang gore ke dimela dife tse di ka fodisang, ba itse jang gore di dirisiwa jang, le gore ke karolo efe ya semelo e dirise e dirisiwang mme ba ne ba di kopanya yang. Ke ka moo ke ka moo ke ka buisanang le botlhogoputswa, ke batlana le kitso ya setso e . Fa ke setse ke itse ke ikemisetsa go kwala le go boloka kitso eo gore e seke ya latlhega le go abelana le bašwa bangwe, gape ke ka e dirisa ka pabalesego ka ikamanya le ditsebi go netefatsa gore e sireletsegile.

Melawana ya tiro le maemo a a tlwaelegileng a tiro di na le tlhotlheletso e kgolo mo ditshwanelo tsa badiri le dipolase. Fa molao e sa latelwe sentle, badiri ba ka tsena ka ke kotsi ya go tshwarwa ke tsela e e sa siamang jaaka tuelo e e kwa tlase, go se nne le benefit-e, kgotsa tiro e e feteletseng ntle le phomolo. Mme fa melao e dirisiwa sentle badiri ba sirelediwa ba fa tuelo e e tshwanetseng le maemo a boloketseng botshelo mo temothuong go botlhokwa thata gore beng dipolase ba itse le go ikobela melao eno, le gore puso e oketse ditlhatlhobo go netefatsa gore ditshwanelo tsa badiri di a tlhokomelwa. Se se ka tokafatsa botshelo jwa badiri le go oketsa tlhagiso ka kakaretso.